Ewe, ndakhe ndayibukela ethivini apho khona kwenziwa imitshato emibini. Kwenziwa umtshato wohlanga lwendoda, kwenziwa umtshato yohlanga lomfazi ukwenzela uba kuzokwenziwa indlela ezizawudibanisa iindlela zombini.

Mna ndizama ukuthi yayindlela eyayibaluleki leyo kubaXhosa ngoba into esasiyazi yile yoba ezi zinto zenzekileyo zingqamana nokuzalwa kwabantwana zazibalulekile kwaye zazinento eziyithethayo ekuzalweni kwabantwana.

Abantwana abafana abaninzi babonakala ngokuba bakhuliswe ngoomakhulu babo ngokuba ngehlobo abaziphatha ngalo banembeko, baneentetho zabantu abadala kwaye bayakwazi ukwenza izinto ekufuneke zenziwe ngabantu abadala.

Ababhali kuwufuneke babhale babe ne-dictionary babe nee-dictionary eziziza kohluka ngoba isiXhosa kukhona isiXhosa sengingqi kube khona isiXhosa esi sasithethwa mandulo. Ngoko ke ukuba abazawubhala isiXhosa esithathwa mandulo kowufuneke babhale sona sodwa, ukuba bazawubhala isixXhosa sesingingqi kowufuneke babhale sona sodwa bangasidibanisi ngoba amanye amagama angqubana athethwayo.

Ewe, litshintshile ihlobo ekulawula ngalo izinto ngoku kuneli lakudala ngokuba bakudala kwakungekho ezi zinto zoba oku kufekethiswa kukhoyo kwangoko. Ngoku abantwana abafanelanga babethwe, akufunekanga bangxoliswe, akufunekanga bathwani kodwa kudala umntana wayeyazi ukuba uba wenze into ephuma endleleni wayezokohlwaywa kwaye wayezokulungiswa. Ngoku abantwana abafuni nokulungiswa oku.

kwiinto zamaXhosa kodwa ke ayithethi ukuthi loo nto leyo amasiko wamaXhosa atshintsha aselelaa hlobo. Kodwa ke ibakhona into esidibanisayo namaKhrestu.

Ndaziva ndikhathazekile kakhulu ngoba laa muvi leyana yaveza izinto ezingezizo kwaye yamosha ucingo lwabantu eli hlobo bacinga ngalo ngokoluka ngoko ke laa muvi leyana yasikhathaza singamaXhosa.

Kwezi ntsuku ubomi baselokishini akusafani nakuqala, ngoku uyakwazi ungena kwiilokishi ungayazi noba yilokishi okanye yidolophu na ngoba abantu baziphucula indlela yokuhlala nendlela yokuphilisana.

Indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Loo nto ithetha ukuthi umntu namntu akasindwa akaxakwa ziingxaki zakhe. Loo nto ithetha ukuthi ukubana umntu uyakwazi ukuba nazo iingxaki kodwa akasoze zimxake kakhulu uyakwazi ukuphuma okanye ukuzilungisa.

Ewe, ndakhe ndadibana namava woba kubekho into ehlekisayo. Sasisiya edolophini, yayindim nomqhubi wedwa sodwa . Njengoba indim nalo mqhubi endleleni sabona inja ileqana nekati, kwaqala kwadlula inja uleqia kwaqala wadlula ikadi ileqisa kwalandelwa inja. Ezi zinto zintathu.

zethu, abantwana abantu abaziinkedama abantwana abaziinkedama asiye sibaphathe njengoba baziinkedama, siye sibaphathe njengabantwana bethu njengoba sinentetho yoba umntwana ukhuliswa lisizwe okanye ukhuliswa ukhuliswa ngumntu wonke osesizweni.

Ewe, kwezi ntsuku iinkokheli esinazo zithetha lena into zibe zisenza enye into. Loo nto iye icace ukuba aziyenzi loo nto ziyithethayo.

Ndingathi abantu abahlala elokishini ngabantu abanobuntu obunintsi kodwa ezona ndingalichaza yile yoba ngabantu abamkelekayo, abantu aba bamkelayo, abantu abanentliziyo entle. Ngabantu abathatha izinto ekufanuba ziyakhathaza bazenze iindlalo, bazenze izinto abazithetha kube mnandi.